Ku tlhentlha ka makete wa misava global market demand. Matimba yo endla nhundzu leyi ya ha tirhaka, recycling cost. Xiyimo xa nhundzu, mintirho ni ni switirhisiwa swa ndhawu. Nawu wa mfumo ni swiletelo, regulations. Mali ya ku fambafamba, transport cost.

Ku engetela ka timali foreign exchange. Vuswikoti bya matirhisiwa, job creation. Ku thola timali ta mbangu wa xikimi. Ku tirhiwa ka swivumbeko swa tithwalo, ku hlanganisa misava.

Thekinoloji ya vumbiwa technological advancement. Swiporo leswi swi rhwala nhundzu ku fana ni baloni, swihlovo, mindzumu, ni switirhisiwa swa swi tumbuluxiwa hi thekinoloji ya khale.

Ku ka vuhlayiseki, ku hlaseriwa hi vanhu va le lwandle. kumbe migingiriko ya vuvabyi COVID-19, ebola. Swi nga tsondza vuhlayiseki bya swikepe.

Loko ndzi tsundzuka nkarhi wa khale ndzi ri ntsongo ndzi khandziyile xihahampfhuka xo sungula ndzi ya edorobeni na na na na xirho xa ndyangu. A ku ri nkarhi wa ku rhurhumela, ku vona misava yi cinca hi fasitere. Tinxaka ta madoroba, vanhu, tinyiko hinkwato leti ndzi nga ti ndzi ndzi ndzi nga ti vonangi. Leswi ndzi nga swi vona ku fana ni ku nghena hi ku sungula emisaveni leyintshwa.

Ku tala ngopfu ka vanhu ku nga hlayisekangi safety concerns, ku hlwela ka mathekisi. Mathekisi ma nga hlwela ku ta kumbe ku famba hi nkarhi lowu nga fani, leswi endlaka leswaku vafambi va tshama nkarhi wo leha va rindzile.

Ku lulamisa ntirho wa tidyondzo ta ku nghena ni ku huma flow control. Ndzi nga tirhisa ti makhiya ta ndlela, swipimelo swo hlayisa muxaka kumbe mavonelo ya in na out leswaku vanhu va nga pfuki va hlangana ngopfu eka tindhawu to hlawuleka.

Ku hlayisa ni ku xixima lavakuleke. Eka ndhavuko wa Afrika-Dzonga, hi dyondzisiwa ku xixima lavakuleke. Ku va nyika xitulu i ku kombisa musa ni vun'we.

ku antswisa switirhisiwa swa le ka swiporo infrastructure, ku lulamisa tindlela. tichayiri ni timovha leswaku ti tirha hi ndlela yo hlayiseka, ku veka tikhamera ta vuhlayiseki CCTV, rivoni eka tindhawu to byihala na swiletelo swa vafambi.

Ku lemukisa van'wani leswaku i movha lowukulu. Mujeko wo tshuka, yi pfuna van'wani endleleni ku hi vona hi ku hatlisa ngopfungopfu hi nkarhi wa vusiku kumbe . Ku kombisa leswaku ti rhwala nhundzu yo tika kumbe yo yo yo khumeka, mijeko leyi, yi komba leswaku ku fanele ku hlayiseka u hlayiseka loko u tshinela.

Container ships swikepe swa tikhonthiyana, swi rhwala nhundzu leyi nga phutseriwangiki ku fana ni rihandzu coal green iron or kumbe . Tankers swikepe swa mati ni mati ya mafutha. Swi rhwala swa ku nwa swa ku katsa mafurha petrol diesel energy na misinya yo chavisa.

Ku chava ku hlayiseka safety concerns. Ku tirhisiwa hi ku famba hi milenge. Ku pfumaleka ka ndhawu yo tshama. Ku helela eka ku nga twisisi maendlelo ya swiporo.

Hi minkarhi yin'wanyana ti ambulance a ti kumeki hi ku enela hi swivangelo leswi. Xo sungula ku kumeka ku ku na vanhu vo tala lava va nga vaviseka, swinene. Mi kuma ku ti ambulance ti ye tindhawini tin'wanyani ti tsandzeka ku fika kun'wana hi nkarhi. Lexi ni vonaka ku xi nga pfuna swinene hi loko mfumo wu endla ndlela wa ku wa ku ngetelela tiambulense, leswaku ti ta kota ku fikelela na matikweni laman'wanyani laha vanhu va lavaku ku pfuniwa kumbe ku pfuneka swi kona swinene.

Faneleke ku cinca. Ku lulamisa switirhisiwa swa mathekisi, switichi lulamiselo wa switichi swi va na ku ha sungula mavuyo.